Mo botshelong jwa me ga ke senke ka fofa ka sefofane kgotsa go etela lefelong le lengwe mo nageng ya kwa kgole.

Mongwe yo a nang le tiro ya go pagama sefofane ka gonne ke rata go ikutlwisa gore go jang fa o tsamaya ka sefofane le gore go ntse jang gape le gore go diregang ka gare ga sefofane.

O tshwanetse go kgetha weboaete ya maeto a tsenya matsatsi a go tsamaya le go tloga gape le lefelo le o a yang go lona sefofane se se kgethegilego mme a book-e le go lefa bakeng sa sefofane. Fa a tsena o tshwanetse go feta balaodi le sentle a tlhagisa passport-o ya gagwe kgotsa Visa mme a kgobokantse le morwalo ya gagwe a go fitlha lefelong la go fitlha mme a palame dinamelwa jaaka Uber kgotsa thekisi go ya mo a yang teng.

Ke ne ka kopana le molaetsa ya phoso ka motšhini o ne wa phadima dinomoro tsa phoso gape ka kopana le mathata a sethekeniki.

Ke ne ka kopana le mathata a sethekeniki gape le molaetsa wa phoso ka motšhini o ne wa phatsima dinomoro tsa phoso.

Se se dirang gore motho a nne mokgweetsi yo o siameng wa bese, o na le temogo ya bapalesego, o na le maitseo, o tshwara nako gape o na le kitso.

Diteraeke tsa besa di ka nna le dikotsi le ditlamorago tsa go kgoreletsega ga botshelo jwa letsatsi le letsatsi mme di baka tlhakatlhakano ya mosepele le kgweetso ya ikonomi.

Dibese di tsamaya ka dithulaganyo ka go netefatsa dipalangwa tse di nang le matswela mme di fitlhelela tlhokego ya bapalami le go tsela. Fa bese e ne e ka ema ka dinao, ke ne ke tla botsa mogweetsi ka dinako tse dingwe tsa go tsamaya.

E kile ka siiwa ke bese ka ntlha ya go robala go feta selekanyo.

Ee, ditshupetso tsa dibese di na le dikgoreletsi tse go ya tirong, di baka ditatlhegelo tsa ikonomi mme di baka dikotsi tsa bapalami le go ama matshelo a letsatsi le letsatsi a bapagami.

Dibese ga di tsamaye mo metseng yotlhe, ke ka ntlha ya mafaratlhatlha a lekanyeditsweng, tlhokego e e kwa tlase le mafelo a kgakala.

E ama ka ditekanyetso mme haholo mo go amogelang lotseno lwa kwa tlase mme e baka kgatelelo ya matlolo tse dingwe tsa dipalangwa.

Ke ne nka e rate-a eight mo go ten ka ntlha ya go ikanyega le go kgonega ga yona gape le go fitlhelega ga yona.

Nka ikutlwa ke swabile mme ke tla tlhoka gore batla dipalangwa tse dingwe kgotsa go tsamaya le batho ba bangwe ka dikoloi tsa bona.

Ga se tsela e e tlwaelegileng mo lefelong le ke dulang ka ntlha ya sekgala se se leele, go tlhoka mafaratlhatlha a batsamaya ka dinao.

Ee, ke itse letshwao la batsamaya ka dinao mo tseleng mme ke dirisa matshwao a go kgabaganya batsamaya ka dinao, a go ema le go lekanyetsa lobelo.

E ba tsamaya ka dinao go ya tirong o lebane le dikotsi jaaka dikoloi tse di tsamayang ka lebelo le kwa godimo le maemo a a sa siamang a tsela mme se se ka dirang gore ba sireletsega ka nako tsotlhe ke go oketsa kitso le go gagamatsa melao ya pharakano.

Dipoelo tsa go dirisa baesekele ke gore e na le molemo e e tshwanang le botsogo jo bo botoka jwa mmele, go fokotsa ditshenyegelo tsa dipalangwa le go somarela tikologo mme dikotsi tsa yona ke gore e ka baka dikotsi jaaka dikotsi le dikoloi le tsela e e sa lekaneng gape le mathata a go se bone sentle.